Ilungiselwe kakuhle ngoba banee-number zeendawo ngeendawo. Kukho nabantu abaluncedo xa ulahleka yindawo ekhuseleke kakhulu.

Ndifuna ukuxolisa kuni basebenzi bam, basebenzi basebenzi bethu sisebenzisana kakuhle ubuntu bubalulekile. Ndiyazithoba phambi kwenu ndizozama ukuvuka ngexesha enzele uba kungabikho mntu onesikhalazo sikwazi ukufika ngexesha endaweni zethu zokusebenza. Uxolo ndicela nilwamkele uxolo lwam ngoba ndim owonileyo neenjongo ninee-rights zokukhalaza ngoba siyasebenzisana sisonke niyandidinga nam ndiyanidinga. Enkosi.

Ewe, ingalicebo elihle ukuba izithuthuthu eMzantsi Afrika zibe nendlela yazo ngenxa yeengozi ezithi zizibhaqe zikuyo. Abantu abanintsi abazibhaqa besengozini yezithuthuthu uninzi lwabo aluphili ngenxa ye-risk okanye kungenxa yokuthi zihamba endleleni engenzelwanga zona.

Iluhambo oluhle kakhulu ngaphandle kwamagingxigingxi eendlela. Kufuneka ufumane umntu okwazi ukuqhuba kakuhle ngenxa yeendlela ezimbi, futhi kufuneka ufumane umntu oseqopheleni kakhulu ngoba nezilwanyana ziyagqitha kodwa olwam uhambo lwaba luhle kakhulu ngoba umqhubi wam yayingumntu oseqophelweni ingumntu okwazi ukuqhuba kakuhle. Ndahamba ndayofika kwindawo endandisiya kuyo.

Xa urhulumente angavumelana nathi abeke amapolisa kwiirenki zethu ngoba bayakwazi oonoteksi nabo bona bebodwa ekufuneke basikhusele ibe ngabo abasiphatha kakubi kwiindawo yerenki. Xa ngaba namapolisa weerenki zonke jikelele zaseMzantsi, impilo yethu ingaba lula kakhulu.

Ndifuna ukuqala ukukhenketha apha ekhaya, ndiye eDurban, ndiye eCape Town, ndiye eMpumalanga. Ndiqale apha ekhaya ngoba nathi sinazo iindawo ezintle esingazaziyo kuba ndihlala endaweni endiyaziyo endakhulela kuyo. Ndingaqala ndifune ukukhenketha kwalapha ekhaya.

Uhambo endiluthathayo ndandihamba nabantwana abesekhaya sikhwele emotweni enye siqhobisana sisonke sisiya kwikhaya lokuzalwa lwabazali. Yaba luhambo oluhle olumnandi kakhulu ngoba sasihamba sisima sithatha iifoto endleleni sibona izilwanyana esingazaziyo esizibona ethivini. Lwaba luhle lwaba mnandi kakhulu nokufika safika kakuhle kungatshintshanga nto ngoba babeqhuba kakuhle nabo.

Isizathu sokuba amaxabiso angahlali endaweni efanayo kungenxa ye-economy yethu. Irandi yethu uma imane isehlika yenza zonke izinto zimane zisiya phezulu zimane zisiya ezantsi kungenxa yerandi yethu esinayo eMzantsi Afrika. Ngunobangela waloo nto uba ipetroli imane isiya phezulu.

Okokuqala, abomthetho bazomnika i-fine okanye abanjwe. Okwesibini, awuzukwazi ukumelana neemoto xa uzibhaqa isengozini. Kubalulekile ukuba imoto yakho isoloko isemgangathweni ukwazi nawe ukuzisindisa xa uvelelwe yinto emotweni ukwazi ukuyikhontrola.

Ewe, yayingamantombazane ayemahle enobubele enobuntu avele ancokola nam ndancokola nabo satsho sehlike sonke sasisuka kwindawo yokufuna umsebenzi. Saba ziitshomi ukusuka ngoko ngabantu abarayithi isengabantu abarayithi nangoku kum.

Into yokuqala izombambisa ummelwane yena kuqala and futhi naxa unyana wakhe ezibhaqa esengozini ngeke ayifumane imali yakhe kwi-inshorensi nakuRAF ngeke akwazi ukukleyima ngenxa yoba ebengekho semthethweni wokuqhuba. So, kunyanzelekile ukuba makabe nelayisenisi yokuqhuba nemoto besendleleni enzele akwazi uba kwenzeka into akwazi ukukleyima izinto zakhe kakuhle.

Ngeke isebenze ngoba indlela oonoteksi baqhuba ngayo ayiyondlela erayithi ongaqhuba abantwana ngayo futhi oonoteksi basebenza ngexesha abanaxesha linye. Ngeke isebenze, ngeke isebenze.